Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka gore o bo o na le data, o na le mogala wa letheka o kgonang go amana le mafaratlhatlha.

E ka ba thusa go le gontsi ba metshameko, ga puso e ka dira di porogerama tse di tshwanang le sports for young people, e tla rulaganyang gore batho ba ithute go tshameka metshameko e farologaneng le go itse gore go tshameka metshameko eo go ba alafa jang mo mebeleng ya .

Go tlhoma boitshepo le go bopa botsalano, go rulaganya maikutlo le go fokotsa dikgotlang, boitekanelo jwa mmele, boitekanelo jwa maikutlo.

Go na le metshameko e o ka e tshamekang e kgatlhisang le e fanang ka maatla. O ka tshameka metshameko wa bo mme o bitsiwang volleyball kgotsa wa tsenela motshameko wa netball.

Go rotloetsa letshwao la naga, tlhabololo ya ditheo, go bopa ditiro le dikgwebo go goga baeng ba boditšhabatšhaba.

Bothata jwa batho ba ba dulang ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya internet-e mabapi le gore ga ba na data kgotsa Wi-Fi go connect-a mo mafaratlhatlheng. Ka kutlobotlhoko ga go na motshameko o bonolo o ba ka o fitlhelelang ge ba sena data kgotsa Wi-Fi.

Ke akanya gore metshameko ya bana e botlhokwa thata mo matshelong a bone, ebile go ka nna botoka thata ga ba ka tlogela diritibatsi go fedisa dintwa ko dikolong le mo setšhabeng. Ba tshameke metshameko e farologaneng e e leng teng, e le bone ba ka itumedisang .

E dira gore o ikutlwe o le botoka sentle mo maikutlong ga o ntse o tshameka o taboga o ya ko ntlheng e o be o boa, ga o dula hatshe o nwa metsi, o a ikutlwa le wena mo maikutlong gore o ikutlwa o siame.

Jaaka nna ke tshamekile metshameko ya netball ke sa ntse ke ithuta kwa sekolong. Ke nnile le ditsala tseo ke godile le bone ra nna le kamano e ntle le ditsala tseo. Ke ditsala tse sa ntse ke na le tsone le mo bogodimong ba me. Maitemogelo a gore o nna le ditsala tsa nnete le tsa namana le kgona go bontshana mo dilong tse dintsi, le kgona go ithuta ka dilo tse dintsi ga ntse le amana mo tsa metshameko.

E kile ka tsenela kagisano ya motshameko wa netball ha ne ke tsamaya ke tsena sekolo ko Laer Skool P _A Theron. Ne re tsamaya ra go tshameka le dikolo tse dingwe re kopana le bana ba bangwe ba dikolo tse dingwe, ebile re ithuta gore re ka jang mo metshamekong ya rona.

Go nale ditiragalo tsa boditšhaba mo Aforika Borwa tse di farologaneng, jaaka sejana sa lefatshe sa kgwele ya dinao, FIFA World Cup, metshameko ya rugby le meletlo ya setso Cape Town jazz festival.

Ka matsatsi a me a go ikhutsa ke rata go tshameka kgwele ya dinao le mora wa me o leng dilemo di le leshome. Go nthusa thata ga ke le mo lapeng ke nna ke ya ko pele le ko morago, mmele wa otlologa ebile ke ikutlwa ke le botoka ga ke tswa go o tshameka.

Go itshidila mmele ka metlha, go tshameka mo mmeleng o nonofileng go fokotsa kotsi ya mokwatla o botlhoko, go ikgapetsa taolo ya nako ya screen-i, e e siameng.